Bo malome le bo ragadi ba mosetsana ke bone ba tsamaisang magadi. Ke letshwao la tlotlo, kananelo le boineelo. Ka tlwaelo ba lelapa la monyadi kgotsa baemedi ba tsamaisa dipuisano le ditaelo tsa magadi.

Mo nakong e e fetileng diaparo tsa banna di ne di farologane thata go ikaega ka setso, kgaolo le tiragalo. Diaparo tsa setso tsa Aforika Borwa jaaka di ke mo naya se-Japan-e, diaparo tsa bo America. Diaparo tseno tsa setso gantsi di ne di na le bokao jo bo botlhokwa jwa setso le jwa tshwantshiso, mme e ne e le karolo e botlhokwa ya boitshupo le boswa jwa bana.

Dira gore dikgolagano tsa batho di tle pele, iphe nako ya go dirisana le ba bangwe ka tsela e e nang le bokao. E ka tswa e le ka ditiro tse lo di abelanang, metlotlo kgotsa fela go fetsa nako mmogo. Leka go bona dilo ka pono ya batho ba bangwe, mme o bulegile dipono tse di farologaneng. Ikatise bopelonomi le kutlwelobotlhoko mo go ba ba go dikologileng, e ka tswa e le modirimmogo, tsala, kgotsa motho yo o sa moitseng. Ka go thoma mogopolo mo dintlheng tse o ka dira go thoma botshelo jo bo leka-lekaneng le jo bo kgotsofatsang jo bo akaretsang bobedi go nna le dipoelo le dikgolagano tse di nang le bokao.

Ngwana o tla buelela ke bagolo ba ba leng teng mo lapeng ke letshwao la tlotlo, kanegelo le boineelo. Ka tlwaelo ba lelapa la monyadi kgotsa baemedi ba tsamaisa dipuiso le dituelo tsa bogadi.

Metswako le di diriswa, ditlhaka. Sekao mabele, mmidi, , metsi, dijana tsa go bedisa, di bidisiwa tsa go thusa tirego. Tshela dilitara tsa metsi a belang mo kgamelong e phepafaditsweng, morago ga moo tshela bopi jotlhe jwa mmidi le ya mabele a a melted go ya kwa metsing. Fuduga sentle go netefatsa gore ga go na dibolo tsa thuma. godimo kgamelo metsotso e le ten, morago ga metsotso e ten tshela e e le one ya metsi.

Moaparo wa setso gantsi o na le bokao jo botlhokwa jwa setso, loago le jwa tshwantshetso. Boitshupo jwa setso, mebala e e rileng, kgotsa ditshwantsho di nna tsa rwala bokao jo bo rileng kgotsa tshwantshego. Moaparo wa setso o ka emela boswa jwa setso jwa motho bosetšhaba kgotsa setšhaba. Go apara moaparo wa setso go ka supa tlotlo go bo rragwemogolo, histori ya setso le meetlo.

Gore motho a kgone go itshegetsa fa a ntse a batla tiro ya nako e telele a ka akanyetsa maano a latelang go dira tekanyetso kabo, tiro ya nakwana kgotsa ya go iperekela, networking, tlhabololo ya bokgoni, dipolatefomo tsa go batla tiro, go dira letshwaokgwebo la gago, tsamaiso ya tshegetso ka go dirisa maano a ano o ka oketsa tšhono tsa gago tsa go bona tiro ya nako e telele fa o ntse o itshegeletse ka nako ya go batla tiro.

Tshwetso ya go fetisa madi a magadi kwa bankeng e ikagegile ka dilo tse di farologaneng go akaretsa le gore motho o rata eng, dingwao tsa setso le gore madi a mantsi. Kwa bofelong tshwetso e tshwanetse go ikaega ka tumelelano le kutlwisiso magareng ga makoko a a amegang.